Dibanka di akanyetsa dintlha di le mmalwa tsa botlhokwa fa o, fa di amogela kopo ya karata ya sekoloto. Go akaretsa le histori ya gago ya sekoloto le maduo a sekoloto, lotseno la gago le history ya tiro go sekaseka go kgona go duela, selekanyo sa sekoloto sa gago lo letseno le kamano e o naleng yona le banka. Gape ba leba histori ya gago ya go duela gore o kolota bokae gore o na le sekoloto lobaka lo lo kanang kang, mefuta ya sekoloto se o se dirang.

Go bapisa dikarata sekaseka kgatlhanong le mekgwa ya gago ya go dirisa madi le mekgele ya gago ya madi, o batle tekatekano e e siameng fa hare ha ditshenyegelo le melemo e e kwa tlase kgotsa mananeo a botlhokwa a dituelo. Dintlha tsa botlhokwa fa o tlhopha karata ya sekoloto ke dikelo tsa merokotso, dituelo le maduo a gago a sekoloto a laolwang gore a o tshwanelega ke dikelo tse o tla di amogelang.

Sekoloto le histori ya gago di ama kopo ya gago ya karata ya sekoloto. Ka gonne dibanka di a di a tlhatlhwa histori ya gago le go duela ga gago ga sekoloto.

Batho ba le bantsi ba dira phoso ya go se tlhole dituediso tsa ngwaga le ngwaga tsa karata ya kopo ya sekoloto. Mme ba bangwe ba dira dikarata tse dintsi tsa sekoloto ka nako e le nngwe go tswa baadimisi ba ba farologaneng. Mme go tlhomamisa kopo ya karata ya sekoloto ke go dira ka tlhatlho e nepagetseng.

Nna ke yo mongwe wa batho ba ba dumelang gore kitso le thuto di teng. Mme fela batho tshwanetse ba dire dipatlisiso tse di nepagetseng mabapi le karata ya sekoloto.

Dibanka di sekaseka dintlha di le mmalwa tse botlhokwa pele di amogela mofuta o mošwa wa sekoloto. Di tlhoma mogopolo thata mo historing ya gago ya sekoloto, maduo a sekoloto, lotseno le selekanyo sa sekoloto go letseno. Ka go akanyetsa gape peeletso kgotsa dithoto tse o nang le tsona le go tlhomama ga gago ka kakaretso ga madi.

Molemo le borai jwa overdraft facility ke go ntsha madi a mantsi, se tlamela ka phitlhelelo e e bonako ya matlole a tshoganyetso a a go lokanetseng. No ways.

Ditefiso tse tlwaelegileng tsa banka, bankeng o ntsha tšhelete e e fetang tšhelete di kenyeletsa tefo ya nako le nngwe ya tšhelete e sa lekanang. Ditefiso tsa morokotso tse tswelang pele ho tšhelete e ntshitsweng, tšhelete e fetang tšhelete le ditefiso tsa tshebeletso le tsa .

Mo malapeng a le mantsi dituediso tsa banka di ka amoga madi a a dirisiwang botoka . Mme go fokotsa ditshenyegelo tseno go tshwanetse go nne go na le madi hare ho banka ya gago.

Go adima madi ko dibankeng go fapa fapana ho ya ka dibanka. Mme le dituelo tsa teng di fapa fapana go ya ka dibanka le madi a o o a adimileng. Mme fela motho o tshwanetse a dire botoka, no way .

Ditirelo tsa banka ya maeto di tlameha.

Forex ke kgwebisano ya go reka le go rekisa dipara tsa madi go bona mosola mo go fetoga fetogeng ga ditlhwatlhwa tsa one tsa madi. Go simolola o tlhoka khomputara kgotsa founu e tlhalefileng. Kgolagano e e tlhomameng ya inthanete, akhaonto ya kgwebisano le moemedi yo anang leng laesense le kitso ya motheo ya dilo tsa motheo tsa mmaraka.